Swivutiso leswi ni nga swi vutisaka, ndzi nga lava ku tiva ku loko va karhi va ri busy va fambisa xihahampfhuka lexiwani, i ku va cincana kumbe munhu wun'we hi yena a va ka a ri busy a xi hahisa a ri yexe hambi ku ri tiawara to tala na?

Loko no kuma nkateko wo famba kun'wana na kun'wana laha misaveni, tiko leri ni nga yaka ka rona hi le Dubai. EDubai ndzi ta yisa hi mhaka ya ku vanhu loko va kha va tirhisa mali le, i ku va tax free. Tax free ni vula ku ri leswiya a wu tax-iwi, xin'wana na xin'wana lexi u xi xavaka u xi xava xi kha xi pfumala tax. Loko ku ri ke ni xilo ni xava hi two hundred loko ni nyika example, ni ya xi kuma hi two hundred. Ku hava le swa ku va ta ku va ta teka mali ya tax ehenhla ka two hundred yeleyo. So i tiko rin'wana ni navelaka ku tikuma ni ri ka rona, loko no kuma nkarhi kumbe njombo yeleyo yo yi ni wela leswaku ni ya ni tikuma ni kha ni fambafamba na matiko.

Tiko leri ri nga tikumaka ni kha ni ya ka rona i tiko ra Dubai. EDubai ku ndzi tsakisela hikuva i tiko leri ku hanyiwaka ku nga ri hava na tax. So ni ni nga tsakela ku tikuma ni ri kwale na loko ni kha ni xava swilo ni ta swi tiva leswaku a ni le ku tax-iweni kusuka ka swakudya, kusuka eka timpahla. So i tiko leri ndzi navelaka ku loko ni lo va ni ri munhu loyi a fambafambaka, ndzi tikuma ndzi ri kwale.

Tanihiloko mfumo wu kunguhata ku lava ku aka rivala rintshwa ra swihahampfhuka, leswi swi ta pfuna vanhu lava va nga kusuhi kumbe vanhu valava va muganga wolowo ka tiko relero hi ku va swi va endlela ku va kuma mintirho. Mintirho yi tele ngopfu loko swi suka ka ku ka vanhu lava tirhaku laha va nge hi le rivaleni ra swihahampfhuka. Vanhu va nga tirha tanihi hi ku va va ri ma-security. Ma-security i vanhu lava va gadaka, vanhu va nga tirha tanihi ku va ku ri vanhu lava va kulumakaka, vanhu va nga tirha tanihi hi ku va vanhu lava tirhaka endzeni ka ti-cargo. Se leswiwani swi nga kota ku hluvukisa tiko ende swi nga endla leswaku vanhu vo tala va tikuma va hlukile etikweni relero, va kota ku ti xavela swakudya leswi swi durhisaka xiswona. Tanihileswi va nga ta va kha va tirha va kota ku ti endlela, so leswi swi ta pfuna ka mfumo na le ka xibalo xa tiko.

Xivutiso xo sungula, a ndzi ta vutisa ta ku loko ho va hi ri ka xihahampfuka, u kuma ku hi fanele hi va na emergency exit ndlela yo hatla hi kota ku huma hi yona, i ncini lexi hi faneleke ku xi endla ku va hi kota ku ti ponisa? Xa vumbirhi lexi a ndzi ta xi vutisa i ku lava ku tiva hi hi hi hi mavulavulelo a kha a famba hi xihahampfhuka? Ni tshama ni twa ku swi na switandzhaku mara ku swi na switandzhaku hi ndlela yihi hi swin'wana swa leswi no ka ni nga swi tiveki. I swilo leswi a ndzi ta vutisa a ndzi ta vutisa muhahisi wa xona. Xin'wanyana lexi a ni ta lava ku xi tiva, a ndzi ta lava ku tiva na hi mhaka ya madyelo ya le ndzeni ka xihahampfhuka na matshamelo na hinkwaswo.

Ku va swihahampfuka swi kha swi salela ndzhaku, i swilo leswi swi endlaka ikhonomi ya tiko yi luza timali. Timali leti ti sukaka ka ku va ku expext-iwile leswaku swihahampfuka swi ta fika hi nkarhi wo karhi kambe hi nkarhi wolowo ku engeteriwa minkarhi. Minkarhi leyiwani yi endla leswaku vanhu va va ka ti-over time. Ti-overtime nkarhi wo engeteleriwa lowu munhu a tirhaka wona, so swi va swi kha swi affect-a ma business ma vanhu. Na ku va vanhu va nga ti byelangi leswaku va fanele va hakela leswi ni swi vulaka ku nkarhi wu ngeteleriwa wa ku tirha. Se swin'wanyani swi va swi kha swi onhela ikhonomi, ku va na ku cinca ka ka ka mihakelohakelo ya ya ya ya swihahampfhuka.

Magoza lama ni nga ma tekaka loko no va ni ri eka xihahampfhuka ku komba ku ndzi tshunxekile, ndzi nga endla leswaku ni famba ni ri na foyini ya mina. Laha ni nga ta fika ni yingisela ni hoxa swi hoxa tindleveni ni yingisela swilo swo fana na tinghoma, ni kota no tlanga ti-game.

Eka mavhengele lama ma nga kona, eka rivala ra swihahampfhuka. Leswi swi endla leswaku ku tshama ku ri na mali leyi nga ku ngheneni kumbe vapfhumba lava va taka etikweni kumbe lava va humaka va tikuma va karhi va nghena ka vhengele rero va pfuneta kumbexani va sapota vhengele relero. Se sweswo swi pfuna ngopfu eka n'winyi wa vhengele, u kota ku endla mali, u kota ku create-a kumbe ku vana pfhumba ro endla leswaku ku va na vatirhi lava tirhaka, lava va holaka va hluvukisa ikhonomi ya laha South Africa. Kumbe va kumbe va endla leswaku swiyimo swa vona swa ku tirha swi va ka ndlela ya kahle.

Vukorhokeri bya mabazi eka ndhawu leyi ni tshamaka ka yona byi tshembekile hi mikarhi hinkwayo. Hi ku byi kumeka hi ntsengo wa le hansi loko hi lava ku khandziya mabazi ya ka tindhawu ta ku hambanahambana. Xin'wanyana lexi ndzi tsakisaka, a ti hupi tibazi ta hala ka hina nkarhi.

Ku va endhawini ku sunguriwa mabazi lamantshwa, swilo leswi swi faneleke ku swi ni nga ta swi anakanya kumbe swi faneleke ku va kona ku nga se za ku famba bazi i ku mabazi ma endleriwa mapatu ma vona ma ri woxe. Hi swi tiva leswaku lama i patu leri ku fambaka bazi, leswaku ku nga tshuki ku ve na ku kavanyeteka kumbe nkarhi lowu ma fambaka hi wona wu kota ku kavanyeteka. Ma kota ku fika hi nkarhi lomu ma nga ta va ma kha ma ya kona.

Mabazi lama mo ka ma nga tshembekangiki, ma nga endla leswaku vanhu lava ma tirhisaka ku ya emintirhweni va fika ku ri late. Vanhu lava yaka tixopeni va langutele ku hi nkarhi wo karhi ku ta pfariwa, va tikuma va nga fikangi hi nkarhi wolowo.

I nge ni . Ndzi hlwele ku fika namuntlha hikuva ndzi yimele bazi ri nga fiki hi nkarhi lowu a ni yimele wona, kambe ndzi kote ku mi sendela WhatsApp-u eka group-u ya n'wina ya ntirho. Leswaku namuntlha ndzi ta fika late hikuva ndzi khomiletile hi bazi leri ri nga fika late.

Hi mavonelo ya mina ni vona swi karhi swi pfuna eka mabazi lama sukaka ka ha ri namixo swinene. Swi pfuna ngopfu vanhu lava mi kumaka ta ku na vona va nghena emintirhweni ya vona ka ha ri namixo, se leswiwani swi ta endla leswaku na vona va tikuma va ri na xo famba xa mani na mani lexi xi va fikisaka lomu va tirhelaka kona hi nkarhi. Se hi ku vona ka mina ni twa ingaku swi pfuna ngopfu, swi endla leswaku va hatla va fika lomu va tirhelaka kona. Tanihileswi va nga twanana swona na mutirhi wa vona, so swi ta endla leswaku van'wana na vona va va va hlayisekile na mintirho ya vona yi va ya ha hlayisekile.

Ku tlakuka ka mintsengo ya mabazi kumbe tithekisi swi khumba vafambi hi ndlela leyiwani hikuva, loko u kha u tirha wun'wana na wun'wana u kota ku veka mali, wa swi tiva leswaku n'hweti ya so ni u tirhisa mali ya so ku va ni tirhisa bazi. Kambe loko swi tlakuka u nga swi pulanelangi se swi va swi kha swi ku khumba na wena eka mintsengo ya wena.

Loko ndzi karhi ndzi tirhisa bazi ndzi kuma leswaku timali kumbe ti ti le henhla, leswi swi ndzi khumba hi ndlela leyiwani hikuva ndzi fanele ku va ni tisecha mali yin'wanyani leyi a ni fanele ni karhi ni ri busy ni languta ndyangu wa mina kumbe ndzi xavela ndyangu wa mina swo karhi kumbe leswi swi tirhisiwaka kumbe leswi dyiwaka. Se ndzi fanele ku ya pambula kwalahaya, se swi va swi kha swi nga ha balance-i swilo swi loko ni swi langutile.

swivangelo leswi endlaka leswaku mabazi ma tikuma ma tlakuka ma ya henhla hi mintsengo ya kona i mhaka ya ku durha ka mafurha. Ku durha ka mafurha swi endla leswaku mabazi ma tlakuka ma ya le henhla le hi ntsengo.

Loko swi ta ka swo famba swa mani na mani, wena ku i mudyuhari, kumbe u lontsongo, kumbe u lonkulu, kumbe u loyi u hanyeke kahle, loko swi ta ka swo famba swa mani na mani a ku nyikiwi munhu. Ku hava leswaku vadyuhari va ta kuma ntsengo wa le hansi wo khandziya, va fana hinkwavo. Hi ku petiroli loko yi gonya yi gonyela vanhu hinkwavo.

Hi swona sweswo, ndzi nga kota ku va pfuna. Hi ku munhu loko a nga se a ka a nga ri na vutivi ka swin'wanyana swa laveka leswo i n'wi pfuna, na wena Xikwembu siku rin'wana xi ta kota ku ku twela vusiwana eka swin'wana swa wena swa vutomi leswaku swi famba kahle hikuva u pfune lava tsandzekaka.

Swihunguto swa vadyuhari leswaku va tshama va tiyimela hi voxe swi nga pfuna hi ndlela leyi. Leswaku swi swi nga tikiseriwi hi ku mali ya mudende na yona yi va yi ri yintsanana.

I mhaka ya ku khadi ra vutlhari, hambi vo muchini wo hakela a wu le ku tirheni, loko u ri xavile rona u ta kota ku famba. Naswona ni vona ingaku ri kota no hunguta mintsengo loko u kha u tirhisa rona, swi nga khataleki ku i ra siku kumbe hi ra n'hweti. Loko u ze u va u xave rona ra n'hweti, ra vhiki, na siku leri u kumaka leswaku michini yo khandziya michini yo ya timali kumbe swa timali a swi le ku fambeni kahle, u va u ri wa nkateko leswaku u nga khandziya.

Ti-smart card eka vukorhokeri bya bazi i makhadi lama ma tirhisiwaka ku va munhu a kota ku khandziya hi wona, ma tirha hi tipoyinti makhadi lamawani. U ri hakela kan'we rona va ta teka tipoyinti kumbexana u ta kota ku ri hakela hi n'hweti. Swi va languta ku u khandziye kangani bazi.

Loko ku ri sweswo a ndzi ta ri tirhisa, hikuva khadi leriwani ri ku nyika advantage leswi hi nge advantage hi xilungu. Hambi u nga ri na mali, mara u kha u swi tiva leswaku u kota ku khandziya siku rin'wana na rin'wana. Ri nge tshuki ri ku kanganyisile.

Mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona loko va karhi va hakela kusuka eka mali swi ya eka ti-smart card emabazini, i matirhiselo ya thekinoloji leyi nga ta va yi ri ya xiyimo xa le henhla. Van'wanyana va hlanganaka na yona va nga swi koti ku swi tirhisiwa ku yini, swi hakerisiwa ku yini. Loko ku ri ke ni swi ta va swi kha swi lava inthanete hi nkarhi wolowo.

Tanihi muchayeri wa bazi, loko munhu a ri na ndzhuti a ri ni ku hlonipha ni ku hlonipha vanhu, wun'wana na wun'wana loko wo kota ku vulavula na yena a nga kota leswaku a twisisa hi ku va a vona mahanyelo ma wena. Se mahanyelo ma mina loko ku ri a ni tikhome kahle, na vanhu ni xeweta, hinkwaswo ndzi kota ku burisana na vona, ni hleketa ku a va ta kota leswaku va nga kota ku ni yingisela na loko se ni swi vona ku va le ku holoveli kumbe va le ku a va tsakangi hi matikhomelo ya mina.

A swi laveki leswaku munhu a sungula ku chayela bazi a ri na switirese swa yena enhlokweni. Hi ku swi nga n'wi kanganyisa emagondzweni a kuma a tikuma a endle a endle tinghozi tin'wani leti a ti nga fanelangi.

Loko u karhi u tirha hi vanhu, wo fanele ku meka sure kumbe u tiyisisa leswaku loko u kuma nkarhi wo wisa, wisa. U wisisa miri wa wena laha u swi twa na wena ku u wisile. A swi lavi leswaku kumbexana u tshama u ri mabyaleni. Swin'wanyani leswi tirhaka i ku va vanhu va kha va nwa swilo leswi vitaniwaka ti-energy drink, swa kota ku nyika vanhu matimba.

Mintlhontlho leyi vanhu va bazi va langutanaka na yona, i mintlhontlho ya ku va u rhaseriwa especially loko mi kuma leswaku mi fike laha ku nga na traffic-i gondzo relero a ri le ku fambeni. Se u hleketa swo tala, u va u kha u rhaseriwa, vanhu van'wani va jahile ku fika emitirhweni, van'wani va jahile ku vuya. Se i mintlhontlhontlhontlho leyi va hlanganaka na yona vachayeri va mabazi.

Swona swi nga ni swi nga ndzi hlundzukisaka, kambe no fanele ku tirha hi vu professional. Ndzi tivisa lomu ndzi tirhaka kona leswaku ku vile na xitiraki, ndzi va tivisa hi nkarhi leswaku ni ve na xitiraki, i ncini lexi nga ni hlwerisaka kumbe i ncini lexi xi nga ta endla leswaku ndzi nga ha fiki entirhweni. Xilo xikulu i ku va mina ndzi va ndzi tivisile loko ndzi ya entirhweni kumbe le ndzi tirhaka kona ku ndzi hlangana na ntlhontlho wa njhani, ni teka na ti-video ni va sendela va kota ku vona leswi ndzi hlanganaka na swona.

Swivangelo leswi swi vangaka ku va na ku kokela endzhaku loko ku va ku ri nkarhi wa swihahampfhuka ku ta ku swi haha i ku fana na maxelo lamo biha.

Loko swi ta ka ku tlakuseriwa mali lembe ni lembe ndzi vona leswaku swi fanerile ku ya hi leswi na mafurha ma durhisaka swona se swa fanela ku un'wana na un'wana a swi twisisa sweswo.

Mina ndzi vona leswaku swi fanerile leswaku ku thoriwa vatirhi lava tirhaka na vana hikuva vana na vona va bayizisana hi xivona mi kuma ku a hi nkarhi wo va nga nghena a swi fit kumbe a swi fanelangi ku va nghena hi nkarhi walowo mi kuma loko ku endleka nghozi kambe loko ho kuma mutirho hi loyi hi nga ta ku ha twisisa ku i va a tokotile ka ku tlurisa vana valava patu.

Loko ndzo va ndzi kha ndzi endla vutiolori hi xikanyakanya ndzi fika kun'wani ndzi yi wisa ivi xi yiviwa obvious lexi xo sungula lexi ndzi nga ta xi endla i ku va ndzi ya mangala exiphoriseni leswaku ndzi yiveriwile xikanyakanya xa mina.

Loko munhu a karhi a famba hi milenge epatwini xilo xi kulukumba kumbe xo sungula lexi a faneleke ku xi endla hileswaku u fanele ku fambela evokweni ra xinene ra wena hi nkarhi hinkwawo hi ku loko u kha u fambile voko ra xinene u va u langutisane na timovha leti taka ti nga langutana na wena so a ku nge vi na movha leyi nga ta ku hi le ndzhaku ka wena yi ku chayisa kambe leyi taka hi le mahlweni ka wena loko u swi vona ku yi huma patwini ya ha ri le kule wa swi kota ku u nga tsutsumela ka ndhawu yo hlayiseka.

Hi ku vulavula ntiyiso xivutiso lexiwani a ni tivi leswaku Intercape na Buscor na Myboet swi va swi hambane kwihi hi ku hinkwayo ku va ku ri mabazi mara loko ku ri Intercape leswi ni swi tivisaku yi ri bazi ni nga tivi u ta ku Buscor Buscor kumbe Myboet i mabazi naswona mara mintsengo ni tiva ku taku yi va yi ri hansi loko munhu a kha a tirhisa bazi ku va hi swi pimanyisa na ti-taxi.

Khensani ku va a kota ku tiva ku a nga n'wi khomisa mali yo fika kwihi i ku va ka riendzo rero swi ya hi ku i ra le xikolweni kumbe ra le kwihi so hi a nga kota ku nyika mathicara loko ku ri ke ni i riendzo dyondzo loko ku ri ke ni swo fambelana tikereke kumbe yini a nyike lavakulukumba mali va n'wi khomela leswaku va swi tiva hi ku riendzo loko ri loko ri pulaniwa kumbe va swi tiva ku ta ku va ya kwihi mintsengo yi ta dya yini se sweswo swi faneleke ku va swi kha swi angarhela ka ntsengo lowu a faneleke ku va a nyikiwa wona.

Ku va mudyuhari a xava thikithi hi bazi ya inthanete i swilo leswi van'wanyani loko u ri ke ni i dyondzile or nga dyondzana swi ta ya hi sweswo kambe ndzi nga kota ku n'wi kombisa ku va a nghena ka inthanete loko ri ke ni i vadyuhari lava vo dyondza kambe loko ku ri lavan'wanyani ndzi nga kota ku va endlela na mina ndzi va pfuna tanihiloko va vadyuharile.

Ku famba hi bazi navusiku hi ku vona ka mina ndzi vona swi karhi swi fana na na na swifambo leswin'wana swi nga ku swilo swo tala ku va u kha i famba hi bazi swi ya na hi muchayeri waloye ku i tokotile ku fika kwihi wa swi tiva ku famba navusiku se loko swiritano ndzi vona nga ku swi hlayisekile loko ku ri ke ni u famba hi muchayeri loyi a nga na ntokoto ku dirayivha mpundzu nhlekani nimadyambu.

Loko u ri muchayeri u kha u famba hi bazi eka mpfhuka wo leha swilo leswi u faneleke ku swi tekela enhlokweni i ku i ku pfa i wisa loko u twa u karhele a swi fanelanga leswaku u fositela ku dirayivha hambi u kha u swi vona u ta ku u u karhele i ku pfa u wisa u nghena ti-garage-eni u wisa u dya u nwa mati u va na nkarhi lowunene u karhi u famba na hi rivilo leri faneleke egondzweni.

Vuhlayiseki bya tindlela lomu mapatwini byi tiyisisiwa hi ndlela leyi loko u ri egondzweni laha u byeliweke ku ta ku i pimeriwile ku ri u famba xipidi xa one twenty famba xipidi xe xa one twenty ku ya hansi xin'wanyana vuhlayiseki i ku va vanhu va ti dyondzisa ku va va mbala leswi swi vitaniwaku ti-safety seatbelt leswaku na loko va humeleriwa hi tinghozi va kota ku ti kuma va hlayisekile na ku wisa loko va karhele i tin'wanyani leswi va faneleke ku va va swi landzelela vachayeri.

Ku tiyisisa ka vuhlayiseki bya laha ku tshamaka tibazi i ku va vanhu kumbe vinyi va khampani ya tibazi teto va tiyisisa vurindzi leswi hi swi vitanaka security hi xilungu.

Ku ya hi mavonelo ya mina eka Luxy Coach i bazi leri loko u ri langutisa ri va ri sasekile ri tlhela ri saseka na le ndzeni na vutshamo bya vona bya xiyimo xa le henhla loko u ri le ndzeni u twa u hlayiseke ngopfu na tikhasimende ta vona va tikhoma kahle na leswaku vanhu loko ku ri ke ni va kha va famba ti-long distance va byeriwa ku ta ku sweswi bazi ri ya kwihi ri ya chicha vanhu kwihi leswi ti kha leswi vatirhi va kwalaya va va va ku byela swin'wana swi ndzi tsakisaka hi rona ri va ri chipile loko ku ri ke ni u ri pimanisa na mintsengo ya ti-taxi.

Bazi leri ni nga ri tirhisaka eka riendzo ra mina ro leha i bazi leri vitaniwaka City to City i bazi ra yin'wanyana ri nga loko swi ta ka ntsengo wa rona wu va wu ri hansi ngopfu.

Loko ndzi karhi ndzi yime layinini ndzi kuma leswaku network yi le ku bayiziseni ka ka ka ka ka ku va mina ni xava thikithi ra bazi ni nga titwa ni nga titwi kahle hikuva mabazi ma famba hi mikarhi nkarhi wolowo naswona ndzi ta ve ni kha ni salela ndzhaku na bazi ra nkarhi wo karhi ri nga kota ku ni hindza hi mhaka network yaleyo.